Setswalle sa rona ntse se le teng ntse re founelana ebile re kopana ha e be e le hore re hopolane, re kopana re tjhakelana setswalle sa rona ntse se tiile haholo.

Ha ho ka etsahala hore World Cup e kgutle mona Afrika Borwa, nka etsa ho re ke batle batho bana ba tantshang, batho ba takang, batho ba binang, batho ba etsang entertainment tse fapafapaneng. Hore ebe bona ba tla qalang pele dipapadi di qala e be e le hore ntse ba ntsha batho bodutu pele ba emetse bolo e qale.

Ke nahana hore re le batswadi re tlameha, re kgothaletse bana ba rona hore ba ikwetlise hobane ho ikwetlisa ho bohlokwa haholo mmeleng wa motho ebile haholoholo ha o ntso o le motjha. Jwale ke nahana hore ha re ka dumela hore bana ba rona ba tle le di-plan kapa, e be bona ba re bontshang hore ba ka thabela ho ikwetlisa jwang.

Batjha ba rona, ho molemo haholo hore o ikwetlise ebile haholoholo ha o le dilemong tsena tsa hao tsa botjha sheba ka nna example, mohlala ke ona hore ke fit ebile bophelo ba ka bo healthy ka baka la hore ke ile ka dula ke ikwetlisa nako e telele ebile ke qadile ke sale monyane.

Batswadi ba ratehang jwalo ka ha bana ba rona ba bang ba hloka diaparo tsa bolo. Ke ne ke nahana hore re etse di donation, e leng yona tsela eo re ka etsang fundraising ka yona, ho re kgone ho rekela bana.

A shebile bolo, o tsebe hore ka tlung ke yena a le mong a shebellang bolo. Jwale re mathateng ha o bapala bolo.

Ho bohlokwa haholo hore bana ba mamele mokwetlisi wa bona hobane ke yena a ba bontshang ebile ke yena a tsebang, hore ha ba le ka hara lebala ba tla bapala jwang, ba mathe jwang, le hore ba tla bapala nomoro.

Nna jwalo ka motho ne nka etsa hore pele game e nngwe le e nngwe eo o e bapalang o register-e mme o kenye di-I _D number tsa hao re tsebe ho.

Dumelang bana ba sekolo, jwaloka ha le tsebe hore ke sehlopheng se tummeng haholo sa batho ba sesang. Ke ne ke tlo le eletsa le hole encourager hore le bapale dipapadi. Dipapadi di bohlokwa haholo bophelong ba motho di mo etsa a dule a le healthy, di mo etsa a dule a le matjato, di mo etsa a be le tjhelete ebile.

Bana ba ka mehleng ya kgale re ne re bapala dipapadi tse jwalo ka kgati, diketo, mokusha, bathi, bathi ke ya mathini o pakela mathini ebe o wa rahela ka tennis kapa bolong nyana ya lona e le iketseditseng yona di ne di le monate haholo.

Ee, ke kile ka di bona ebile ke a di bona haholo, di nsusumetsa hore le nna ke behe tjhelete ke tsebe le nna ho etsa.

Batswadi ba ka jwalo ka ha le tseba hore ke rata ho bapala bolo haholo, ke ne ke kopa hore le nrekele diaparo hore ke tsebe ho tshireletseha, ke tsebe le ho bapala ka ho ba hlwahlwa papading ya ka ya bolo. Ke ne ke kopa le nrekele di-cox, dieta, diaparo, bodikgwe le sekipa, le dintho tse sireletsang.

Ke nahana hore se etsahetseng ke hore, dibapadi tseo re neng re di rata ebile re di tseba haholo, di ile tsa hola mme tsa fetolwa hwa kenywa tse ntjha e be le hore re a nyahama ebile re, fela lerato la ho rata papadi ya cricket.

Ke nahana marathon, e tshwarelwa mona Afrika Borwa hobane ke nahana Afrika Borwa, e le naha e kgolo ho feta dinaha tse ding tse ka ntle.

Ke nahana hore, re tshwanetse ho bapala dipapadi tsa matjhabatjhaba haholo hore re ntlafatse papadi ya rona. Ebile re ka ithuta tse ngata ho bona hobane le bona ba na le tsebo e nngwe e re ka e fumanang ho bona.

Eya jwalo ka ha re tlo tswa ka motse re lo bapala naheng e ngwe, hobane la tseba hore re tlabe re le banyane, re se bangata haholo ebile ba tla ba ba re hlola haholo ka dipina ka matla, hobane ke naheng ya bona ba bangata kopa hore re be matla, re seke ra fela moya ebile re bine haholo.